Nakong e ngata ha fela data ya hao e le on-e founung ya hao. Ho na le di-program tsa founu tse bang di a sebetsa ka morao founung ntle le hore wena oe sebedise. Hwa etsahala hore o fumane hore di-program-o tseo di sebedisa data le ho ba wena ha oe sebedise. Ebe mme e ye e fele ka lebaka leo ntle le hlokomelo ya hao.

Hangata o ye o fumane hore password ya hao e ngotswe ka tlase kapa ka mora Wi-Fi ya hao. E bang o sa e fumane, o tlameha hore o founele service provider ya hao ebe yona e bang eo neha password-e ha o lebetse password-e ya hao. Kapa o kgone hore o reset-e Wi-Fi ya hao ebe eo kgutlisetsa morao ho password-e ya pele o no qala wa e sebedisa.

O kgona hore o sebedise search engine Google, mme ebe o ngola mono seo se o se batlang. Ha se hlaha, o be o bula YouTube. Ha o qeta ho bula YouTube, ho tla hlaha kaofela di-video tseo tse o di hlokang tse bang o la di search-a ho Google search engine. Mme ebe o kgutlela Google search engine, o search-a hape o re, online free video download. Ebe o download-a di-video tseno, o copy-a link e tswang ho YouTube oe past-a ho Google mane. Ebe o download-a di-video tseo tse o di hlokang tsa kgale.

Nakong e ngata public Wi-Fi ke e sebedisa ho etsa diphuputso ho internet-e. Ha o tla hlokomela hore o na le public Wi-Fi, Wi-Fi ya hao ho batla o etse ebe on-e. Ebe o ya bona ha o search-a di-Wi-Fi e tla hlaha public Wi-Fi ya hao. Ebe o kena ho yona o qadisa ho search-a.

Mokgalo o entsweng ke Wi-Fi o moholo haholo South Africa mona. Re kgona hore ebe re ya download-a di-video, ebile re kgona hore ebe re fumana information-e ka botlalo e bang ra e hloka re sebedisa Wi-Fi. Re kgona le hore re etse live streaming moo ebang re shebella di-video live ho internet-e.

Motswalle nna ke ka kgetha hore o kgethe Telkom Wi-Fi, ke e bang le nna kgale ke sebedisa nako tsohle ebile ha e so ka e mfa mathata. Tse ding di-company ha ke soka ke di sebedisa, empa ke ye ke bone ditletlebo ho internet-e ka tsona, le batho ba ye ba bolele ka tsela e bang ba sokola ka tsona ka di-company tse, tse ding tsa di-Wi-Fi.

Ho bohlokwa haholo ho ba le internet-e connection-e ka tlung hae hoba o kgona ho ba le access to information. Ka nako tse ding, mehleng ya kajeno dintho tse ngata se re di etsa ho internet-e. So, ho bohlokwa haholo hore o be le internet-e ka tlung ho tle o kgone hore o sebetse e bang o sebeletsa hae. Ebile internet-e ya hao ho batla oe shebe hore sepiti sa teng se ka tsela e right-e hore o ka kgona ho sebetsa o le hae.

Ke hloka hore ke etse video ya ka, ke e record moo ke balang teng pampiri. Ke e romele moo e bang ba hloka motho teng ho tle ba bone hore ke kgona ho bala jwang? Ebile ba utlwe le lentswe la ka le hlakile hakae?

Social media ya mehleng ena e ka o nyenyefatsa ka nako tse ding, ka nako tse ding e ka o ntshetsa tswelopele. O ipone o se o le dibakeng tse bang o no sa nahana hore o ka ba le tsona. Tse ding tsa dinyenyefatso ke hore ba o tshehe, ba etse di-comment-e tse bang di tla o etsa hore o fellwe ke kapa o qete o so o fellwa ke matla ka nthong oe etsang. Se setle se etsahalang ho social media ke hore o kgona hore o fumane botumo ka pelenyana, ebile o kgone hore o tsebisale lefatsheng lohle.